Kukuba amadoda ayoyika ukuthetha nabantu abangoosisi, kuba kaloku abantu bangoosisi abakwazi kuzigcina kubo iindaba. Bayayazi ukuba bangaxelela abantu abangoosisi iindaba zabo zingazula apha phandle zaziwe nangubani na.

Ewe, ulwaluko lwasesibhedlele luyanceda kakhulu kunalwasentabeni kuba kaloku izifo ezingena entweni yabantu abangootata xa besoluka oogqirha bayakwazi ukuzinyanga, bayakwazi ukubanceda.

Molweni, ndiyabhotisa, ER twenty-four. Ndize kuni ndizoxela ngengozi eyenzekileyo ku-N five eMpanga. Imbi kakhulu kwaye abantu bonzakele, akukho ambhulensi ezikhoyo kanye akukho mapolisa. Ncedani nize ngokushesha before bafe abantu, enkosi.

Siyanceda kakhulu kuba kaloku isifo sephepha siyakwazi ukufumaneka ematheni kwaye yindlela elula le yokusithola ematheni.

Ndingathi umfundi nomfundi unalo ilungelo lokuba afunde kwaye le indlela yokohlwaya imbi kakhulu. Abafundi bazokutshona kwiimviwo zabo kuba kaloku bayohlwaya. Loo nto ayincedisani nomfundi, abafundi mabayekwe baqhubekeke bagqibe isikolo, yindlela embi le yokohlwaya ngokuba umfundi ayeke isikolo. Uzoshiyeka emva kwabanye abafundi.

Into eqale ithi qatha engqondweni yam kukukhulelwa kwabantwana abasebancinci kukupriventa.

Le ndlela ingamnceda kakhulu kuba kaloku singabantu abamnyama siyakholelwa emagqirheni kwaye siyakholelwa emayezeni abantu. Abamnyama bayawasebenzisa amayeza.

Bantwana bam, le akuyiyo indlela elungileyo yokuntlonta omnye umntwana, anilazi ingomso lenu linganjani kwaye le niyithethayo imbi kakhulu. Sanuntlonta omnye umntwana ngeziganeko zakokwabo. Ukutya kwasesikolweni kutyiwa nangubani na musani, ukumntlonta lo mntwana, nizomvisa kabuhlungu.

Ndingamcebisa ukuba athathe amanyathelo angafeli emtshatweni, makamshiye if uyafuna umshiya okanye athethe nosapho lonke.

Andinokuzithenga kuba kaloku azikhuselekanga kwaye lo mthengisi ingathi kanti uzifake iziyobisi kwaye azithestwanga. Andinozithenga, ndingamxelela umhlobo wam ukuba hayi, enkosi.

Izibhedlele zobucala azikho semgangathweni ophezulu kunaserhulumenteni kuba kaloku izibhedlele zabucala ziye zishote ngoonesi, amagumbi angabikho sesimweni esihle. Izibhedlele zikarhulumenete ziyahoywa zona zinabo oonesi abarayithi.

Ndingakhangela umntu ozovisisana nam ngokuthetha isiXhosa, ndimtolikele, yena atolikele lo nesi uthetha isiNgesi kuze ndikwazi ukuncedakala.

Ntombi yam, musa ukulandela wonke uvobe ombona kwi-social media. Abanye abantu bayalahlekisa kwaye yonke into oyibonayo sukuyikholelwa uyifake engqondweni. Ezi pilisi zithengiswa ngulo mntu ingathi kanti ziyabheda okanye ziipilisi ezimoshayo yena. Lo mntu lo ingathi kanti yindlela yakhe yolahlekisa abantu le kuba afumane imali.

Kunokuba kaloku kukho ikhompetishini kwezamashishini, amayeza akufanelekanga ukuba abize ngokufanayo. Kufuneka phaa abizwe ngokuphezulu apha abize ngokuphantsi.

Uluntu lungafundiswa ngogawulayo kakuhle luphinde lufundiswe ngokuba umntu onogawulayo uyafana nongenawo, kuba kaloku sisifo esingabonakaliyo esingabhalwanga mntwini. Kwaye kufuneka sihloniphe wonke umntu ngoba ngoku kule minyaka siphila kuyo isifo sikagawulayo sikuwo wonke umntu.

Ndingathenga ukutya kwasekuseni okanye ndithenge isonka, ipoloni kunye nedrinki, ndikwazi ukupha abantwana xa bezongena egumbini lesikolo. Ndithenge neziqhamo bazitye zizokwazi ukubanceda ukuba bafowukhase, okanye ndingatsho kwinqununu yesikolo ukuba abantwana mabaphekelwe.

Ewe, kuba kaloku kwezinye iindawo azikho iikliniki. Ngoku le nto iza kubanceda abantu basekuhlaleni ukuba ekliniki zibe khona bakwazi ukuncedakala.

Bafundi, yiyekeni le yokumosha izixhobo zasesikolweni kuba kaloku ezi zixhobo zincedana nani, zincedana nani zinifundise niye phambili. Ngoku xa nizimosha nonzakalisa nemfundo yenu kwaye nabantwana abeza emva kwenu abazuba nazo izixhobo.

Mfundi wam, nceda ungoyiki uthetha nabazali bakho. Thetha nabo uvisisisane nabo kwaye bazokuvuyela oko, okanye ujonge iinkqubo apha kwi-social media ezincedana nabafundi. Zikho ziza kunceda ubheke phambili.

Umntwanandini, musa uhlukumeza omnye, imbi kakhulu into yokuba uhlukumeze omnye ngenxa yesi simo akuso. Lo mfundi lo akazenzanga ngokuba abe lelu hlolo kwaye ke sekwenzekile makudlulwe.